Yonke into yenzeka emgaqweni iyayithinta ithrafikhi ngawabala abagibeli okanye abashayeli okanye indlela umgaqo owenziwe ngayo. Zonke ziyayithinta ithrafikhi ngendlela yokuthi uma abashayeli bengaziphathi kahle emgaqweni kungaba khona izinkinga kwithrafikhi uma ngabe imigaqo ingalungile ingekho right ingekho esimeni sokuthi kungahamba iy'moto. Nayo leyo futhi ingayithinta ithrafikhi konke okwenzeka emgaqeni kuyayithinta ithrafikhi.

Ukuze abafundi kubagcine njalo kumele nokubafundisa into funa ubafundisa sakubadlalisa ngaleyo ndlela i-attention yabo izohlezi ihleli kule nto obafundisayo yona. Mhlawumbe bangafundiswa abafundi ngokusebenzisa usizo lokuqala ngokuthi kusetshenziswe umabonakude i-demonstrate-we kumabonakude le le nendlela or le nto okukhulunywa ngayo. Okanye kwenziwe i-practical bona benza nakuqala ukuthi uwenza kanjani uma ungabe usiza omunye umfundi uma ngabe esenkingeni.

Uma ngizonikeza usizo lokuqala kudingeka mina kuqala ngibe klini mese kube wukuthi ngikhamu ngibe-quick kodwa futhi at the same time. Kuthi ngilinikeza usizo futhi ngibe ngilinikeze ngokushesha. Ngibe-clean ngigeze izandla, ngisebenzise nama-gloves futhi ukuvikela izifo ukuthi zingaspredi okanye zingatheleli abanye abafundi.

Cabanga ukuthi ingane iphathwe isisu, kungenzeka ukuthi iqunjelwe okanye hlawumbe ukudla ekudlile okanye futhi ikakhulukazi njengakwingane kungenzeka ukuthi futhi icoshe something ewudoti yawudla iwuphoyizeni.

Ukuthi umuntu one-HIV asheshe azithathe izidambisi gciwane ukwenzela ukuthi zithubalalise lokhu okubizwa ngokuthi i-viral load nanokuthi nje, ikakhulukazi abesifazane abazithwele ukuze nabo bangakwazi ukudlulisela igciwane eyinganeni zabo nanokuthi-ke kumele sheshe alithathe isidambisi gciwane ukuze abe undetected umuntu onegciwane.

Kumele ukuthi umgaqo ubesesimeni ukwenzela ukuthi azokwazi ukuhamba kuwona uma besebenzise isihlalo esihambayo bazokwazi ukuthi uhamba kusona ngendlela e-right, nama-ambulensi nawo azokwazi ukuthi angene kahle uma ukuthi ayamthatha amusa emtholampilo.

Izicishamlilo kumele ukuthi njalo zihlezi ziziqeqesha ukwenzela ukuthi zihleli zilindele nanokuthi kumele njalo zihlale zisemaphandleni ngokuthi zijime okanye zizilolonga ukuze zikwazi ukuthi zigijime nokuthi futhi zilwisane nomlilo.

Abasebenzi bezempilo enkulu enjengokuthi baqinisekise ukuthi kukhona imifanekiso nezithombe ezixhunyiwe mhlampe esibhedlela okanye ema-police steshi okanye noma ikuphi lapho khona i-department kahulumeni. Befundisa ngendlela abantu ema bazivikele ngayo ezifeni nokuthi bangaziphephisa kanjani nanokuthi abasebenzi bezempilo bayaya ezikoleni baye ngey'ndawo ngey'ndawo befundisa ngendlela ukuzivikela lezi ezikhona.

Uma kungathiwa ngi-EMT okokuqala, ngingabheka ukuthi alikho yini igazi eliphumayo, ngivimbe ugazi uma ngiqeda ngifake i-life support then ngizame ukuthi sijahe fast bese siye emtholampilo.

Inkinga enkulu iqala kubantwana ababafana before umfana abe indoda kumele ukuthi ingane ewumfana indlela efanayo nalo wentombazane indlela azizwa ngayo kungashiwo ukuthi kumele aqine abeyindoda. Kumele avunyelwe ukuthi abe-vulnerable akwazi ukuthi ngikhiphe okungaphakathi kuyena. Inkinga iqala lapho ebafaneni kuthi useyindoda nje kube ukuthi kudaba vele esemoshakele esawumfana.

Umfundi ngizomnikeza usizo lokuqala, nginikeze umfundi usizo lokuqala ngikhulume nabazali umfundi esethathiwe wasiwa emtholampilo. Ngibachazele kwenzeke esikoleni nezinyathelo engithe ngakuthatha ukuze isimo somfundi sempilo.

Umphakathi kungadingeka ukuthi uhlangane ukhulume ufike namasu angasetshenziswa ukuqeda indlala emakhaya. Amasu afana nokuthi hlampe kungenziwa amagadi emakhaya njengomphakathi okanye umuzi nomuzi ube negadi yakhona, kuhlanganise imali ku-fundraise-we. Kucelwe nakosomabhizinisi bafake isandla kuthengwe izitshalo ukuze kwazi ukuthi bondleka abantu emphakathini.